Mo tikologong ya me, ga gona ditlamelwana tse dintsi tsa pholo tse di kgethegileng go thusa bagodi, se se dira gore bagodi ba atlege go latlhegelwa ke tlhokomelo e e kgethegileng e ba e tlhokang, jaaka tlhokomelo ya madi a a kwa godimo, maoto, megopolo, le dijo tse di maleba. Ke akanya gore lefapha la pholo le puso di ka tlhama mafelo a boitekanelo a a kgethegileng go tlhokomela bagodi, go ba tlamela ka bodiri bo bo go tlhokomela bagodi, le go dira mananeo a boitekanelo jaaka boikwetliso jo bo bonolo, dipuisano kgolo le dithulaganyo tsa dijo tse di maleba. Se se ka thusa bagodi go nna le botshelo jo bo siameng le go fokotsa malwetse.

Ke bona gole botoka gore bagodi ba tlhokomele ke ba lelapa la bone ka gonne, ba nna le lorato, kutlwelobotlhoko, le tirisano mmogo e ba gopolang botho jwa bona. Mo lelapeng, bagodi ba ikutlwa ba le mo tikologong e e ba itseng, mme seo se bafa kagiso ya mogopolo le boitumelo. Le fa go ntse jalo, dintlo tse di tlhokomelang bagodi di ka thusa fa lelapa le sena maatla kgotsa nako e e lekaneng, gonne di na le badiri ba ba rutilweng go tlhokomela bagodi ka ditlhokego tse di kgethegileng, ka jalo, sengwe le sengwe se se ikagileng ka seemo sa lelapa, mme fa go kgone go tshwanetse go tlhophiwa gore bagodi ba nne le tlhokomelo e e siameng le lerato mo gae.

Batho ba tlwaetse go akanya gore batsofe ba tshwanetse go tlhokomelwa ke ba lelapa ka botlalo, ka dijo, diaparo, le tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi, boammaruri ke gore, batsofe ba a farologana ka bokgoni jwa bone, mme tlhokomelo e a tlhokega go tswa mo lelapeng, setšhaba, le puso, eseng fela ka lelapa.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso, di bopa maikutlo a rona ka go tlotla le go tlhokomela batsofe, go dira gore ba bone tlhokomelo, boikarabelo le kutlwano. Go tsofala go amogelwa sentle, mme batho ba kgothaletsa go direla batsofe sentle mo malapeng le mo setšhabeng.

Lelapa le setšhaba le na le seabe se segolo mo tlamelang ya batsofe, lelapa le ba tlhokomela ka letsatsi le letsatsi, fa setšhaba se thusa ka mekgatlho le mananeo a thuso, go ya ka ditso mo malapeng a setswana, tlhokomelo ya batsofe ke boikarabelo jwa lelapa le tlotlo le botshepegi. Fa ditšhabeng dingwe mmuso o ka nna le seabe se segolo.

Mo tikologong ya me, ditirelo tse di tlwaelegileng tse di tlamelwang bagolo di akaretsa tlhatlhobo ya botsogo le tlhokomelo, jaaka go bona ngaka kgotsa tleliniki fa go nna le mathata a botsogo, ditlhare le dijo tse di siameng, go netefatsa gore ba na le bophelo kgotsa phepo e e lekaneng, maemo a polokego le botlalo mo lapeng, jaaka go nna le ntlo e e phepa, le e bolokegileng, le tshegofatseng ya setso le maitseo, go akaretsa dipholo tsa botsalano, le botsofe mo malapeng, le mo setšhabeng.

Mo Aforika Borwa, bagodi ba ba tlhokang tlhokomelo, ba ka tlhokomelwa mo malapeng a tlhokomelo ya bagodi Old age or Freecare Homes, kgotsa mafelo a a tlhokomelang ka botsogo ba baagi, di Daycare, kgotsa di community center, kgotsa ka home basedcare mo malapeng. Ditirelo tse di akaretsa dijo, tlhokomelo ya botsogo, go tlhapa, go nwa dipilisi, le mesebetsi ya boithabiso. Mafelo a a oketsegileng Freecare, a duela mme bagodi ba ba sa kgoneng go duela ka botlalo ba ka thusa ka grand kgotsa phenšene. Ditirelo tsa puso le mekgatlho ya selegae jaaka home basedcare di tlwaelega mmogo amogelwang ga .

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya gone jaanong, e santse e na le kgoreletsi le diphako, le fa e ntse e le ka go thusa batsofe ka ditirelo tse di jaaka di phenšene, ditlamelwana tsa boitekanelo, le mafelo a tlhokomelo, bothata ke gore ditirelo tse ga di a lekana gape di fitlhelelwa thata mo mafelong a kgakala segolobogolo kwa magaeng. Go ka tokafadiwa ga go ka oketswa mafolo a a tlhokomelang batsofe, go beya badiri ba ba nang le bokgoni, go tsenya ditirelo mo mafelong otlhe a lefatshe, le go aga mananeo a rotloetsang lelapa le setšhaba gore le nne le seabe mo tlhokomelong ya bagodi.

Phenšene ya puso e na le seabe se segolo mo boleng jwa botshelo jwa batsofe ka kakaretso, e ba thusa ka madi a a tshiamelo ya go reka dijo, meriana le dilo tsa letsatsi le letsatsi, ka jalo, e fokotsa tlalello ya lehuma, gape e ba fa boipelo, le seriti ka gonne ga e ga ba ikaegela fela ka bana kgotsa setšhaba. Le fa gontse jalo, madi a phenšene a santse a mannye, mme ka dinako dingwe ga a lekane go fitlhelela ditlhokego tsotlhe tsa batsofe, ka jalo go ntse go na le tlhoko ya go tokafatsa tshegetso e.

Go bona phenšene ya bagodi ya puso, motho o tshwanetse go nna le dingwaga di le sixty, kgotsa go feta, e nne moagi wa Aforika Borwa yo o nang le ID, mme a seke a bona phenšene enngwe ya puso, motho o tshwanetse gape go feta teko ya madi go netefatsa gore a ka amogela thuso. Kopo e e dirwa ka go ya ka namana kwa office-ing ya sassa e gaufi, mme fa a sa kgone go tsamaya, a ka romela motho yo a mo tshepileng ka lekwalo la tetla le la ngaka. Dikwalwa tse di tlhokegang di akaretsa ID, bank statement-e ya kgwedi tse tharo tse di fetileng, le mangwe a bontshang maemo a gagwe. Mo officing, o tla tlatse foromo ya kopo mme o e ba sassa ba tla sekaseka kopo, mme fa e amogelwa, o tla simolola go bona phenšene ka ngwaga kgotsa kgwedi e latelang ka account-ong ya bank-a, kgotsa ditsela tse dingwe tse di builweng.

Phenšene ya puso yago tlhokomela batsofe, e fokotsa morwalo wa madi mo malapeng le mo batlhokomedeng, ka gonne e thusa go thusa ka ditlhokego tsa letsatsi le letsatsi tsa mogodi jaaka dijo, ditlhare, le diaparo. Seno se dira gore lelapa le pateletsega go ntsha madi a mantsi ka gale, mme gape le fa batlhokomedi ba kgona go lebisa tlhokomelo ya bone mo go tlhokomelong ya mmatota e seng fela mo mathateng a madi.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene ya bogodi mo Aforika Borwa fa a santse a na le dingwaga di le sixty go ya godimo, ke ka ntlha ya gore puso e tsaya dingwaga tse e le nako ya go tlogela tiro, kgotsa nako ya go fokotsa maatla a mmele, ka jalo batho ba tlhoka thuso ya madi go iphedisa, dingwaga di le sixty di tlhopetswe gape go nna bontsi jwa batho ba setse ba sa kgone go bona meputso e e tlwaelegileng.

Go nale ditsela tse di mmalwa tse di ka dirwang gore batsofe ba ba senang madi ba kgone go fitlha kwa dipetlele, ntlha ya ntlha ke gore, puso e ka oketsa ditsela tsa dipalangwa, tsa phatlhalatsa tse di kgethegeletseng batsofe, kgotsa ya tlisa dipalangwa tsa kalafi tse di ka kgonang go tsaya batsofe mo malapeng a bone go ba isa kwa dipetleleng. Gape malapa le setšhaba ba ka ikopanya go thusa ka dipalangwa, kgotsa ka madi a mannye go thusa bagodi, mekgatlho ya le ya bodumedi le yone e ka nna le seabe se segolo ka go thusa ka dipalangwa, ka tsela eo bagodi ba ka se felele ba sa bona tlhokomelo ya kalafi ka ntlha ya go tlhoka madi kgotsa dipalangwa.